Kungenza ngibe nethemba ngekusasa lezinkokhelo zedijithali uma ngingabona ukuthi abantu abahlala ezindaweni ezikude bayakwazi ukuthola imali ngeselula.

Ngizizwa ngithukile futhi ngingaqinisekile ngoba ukukhokha izinyanga ezinhlanu zephrimiyamu ngaphandle kokuthola isaziso sokuthi inkampani yomshwalense isiphelelwe imali, kungangikhathaza ngekusasa lendlela abazosebenza ngayo.

Ngizizwa ngijabule futhi nginokwaneliseka okokuqala ukusebenzisa i-fixed deposit, ngemva kweminyaka eminingi ngilondoloza. Kodwa ngiyakhathazeka ngemali engingayilahlekela uma ngikhipha imali ngaphambili kwesikhathi.

Uma ngingathumela imali kwilunga lomndeni endaweni yaseMpandleni, ngingasebenzisa i-mobile money platform njenge-MPESA ngoba iyatholakala futhi isetshenziswa kakhulu.

Ngingashayela ucingo noma ngivakashele amahhovisi e-UIF ukuze ngibuze ngesizathu sokukhokhelwa imali encane kunalokho ebengikulindele.

Ezinye izinselelo abantu abangabhekana nazo uma besebenzisa amapulatifomu emali ephathwayo ezindaweni lapho kufinyelela ku-inthanethi noma ugesi, kungase kube nomkhawulo, izihlanganisa, ukungakwazi ukufinyelela izinsiza nganoma yisiphi isikhathi, ukukhathazeka ngokuphepha kwemali yabo kanye nokuba nenkathazo yokuthola usizo uma kunezinkinga.

Ngizizwa ngishaqekile futhi ngingakholwa ukuthi ngisandakuthola i-akhawunti yase-forex yokuhweba otshwele futhi kukhona ivele yehla ngenxa yezindaba zezombusazwe okulindelekile.

Ngicabanga ukuthi amanye amabhange akhokhisa imali eningi ngezinsiza ze-overdraft-i, ngoba leyo yindlela yawo yokwenza imali noma ngenxa yenzuzo ezingeziwe abanikeza amakhasimende awo.

Ngingaqala ngokuthi ngiyazi ukuthi awuqinisekile kodwa ngicabanga ukuthi umshwalense womngcwabo ungaba yinto enhle kakhulu ngoba ungasiza umndeni wethu ukuthi-ke ungabi nengcindezi yezezimali ngesikhathi esinzima.

Hawu shame wemngani, angikholwa ukuthi ngiphathwe kanje ebhange. Ngifake isicelo semali mboleko kodwa bathi angifanelekile. Ngidumazekile kakhulu futhi ngikhungathekile.

Ngizizwa ngikhululekile futhi nginethemba ngemuva kokufaka isicelo semali mboleko, yize ngikhathazekile ngemali ezokhokhwa kanye nemigomo yesivumelwano.

Nginolwazi olulingene ngoba ngike ngafaka isicelo semali mboleko ngaphambilini, kodwa ngisafisa ukwazi kabanzi ngezindlela ezahlukene zemali mboleko nemigomo yazo ukuze ngenze isinqumo esinolwazi.

Ngesikhathi ndiya ebhange ngiyofaka isicelo semali mboleko yomuntu siqu, ngathola isevisi ehloniphekile kakhulu nosizo oluhle, okwangenza ngazizwa nginemizwa emihle kakhulu futhi ngibonga kakhulu.

Ngazizwa ngikhungathekile futhi ngingazi ukuthi ngenzeni uma amapulatifomu emali ephathwa engekho, kanti kufanele ngithumele imali kumuntu ohlala endaweni yasemaphandleni.

Njengomdayisi wezinhlelo zosizo lwezempilo, inzuzo enkulu ukukwazi ukusiza abantu bathole izinhlelo ezifanele izidingo zabo. Kanti inselelo ingaba ukuchaza imigomo nezinketho ezahlukahlukene ngendlela ecacile.

Uma ngisesimeni esinzima sezimali, ukubolekwa kwemali eyengeziwe ngisho noma uzokhokhiswa inzalo yonyaka, kungangisiza ngampela, yize ngingaqaphela ukuthi-ke kungaba umthwalo ongaphezu kwamandla ami ngokuhamba kwesikhathi.

Ngisanda kuba sengozini encane yemoto lapho enye imoto yangishayisa ngemuva. Ngashaqeka kancane kodwa ngiyabonga ngoba akekho umuntu owalimala kakhulu.

Ngingase ngicabangele i-overdraft-i encane yonyaka uma ngihlala edolobheni elimatasa njengako-London, futhi ngidinga ezinye izimali ezengeziwe ngesikhathi ezithile, ngoba ingabonakala ithandeka kakhulu futhi ingithanda ukungadingi ukubhekana nanoma yiziphi izindleko ezengeziwe.

Ngijabule kakhulu futhi nginethemba ngekusasa lami lezizimali ngoba ngisanda kuvula i-akhawunti yokonga enezivuno ezikhulu, nenani lenzalo eliyisethulo elimangalisayo futhi ngiyikhethe ngoba ngifuna ukukhulisa imali yami ngokushesha.

I-overdraft-i yomuntu siqu ingaba ithuluzi elibalulekile lokulawula izindleko zansukuzonke, ikakhulukazi kubantu abafana no-Karen, uthisha oneminyaka ewu-twenty eight, odonsa kanzima emalini engalingana, engalingani phakathi nezinyanga zasehlobo.

Uma izinsiza zomuntu siqu ze-overdraft-i zingenziwa ngendlela oyifisayo ngokusekela ezinhlosweni zezimali zomuntu, njengokukhokhwa isikweletu noma ukonga, ukonga isimo esiphuthumayo, ngasisebenzisa ukugwema izindleko ezingadingekile zenzalo futhi ngithole uguquguqu okwengeziwe ekuphatheni imali yami.